Esikwini ra tolo navusiku ndzi ri karhi ndzi ti fambela ndzi hlanganile na vavanuna va ntlhanu lava va nga ndzi mbeyetela hikuva ndzi nga va voni va lava ku ni tekela nhundzu leyi a ndzi ri na yona xiphiqo lexi nga endla ku ri ni nga va voni hikwalaho ko kala mavoni laha xitaratini loku a swo koteka ku veni ku va ku ri na mavoni laha exitarateni a ndzi ta va ndzi va vonile ndzi va ndzi kotile ku baleka ku ri va nga ndzi kumi kumbe ndlela leyi a va yimeke yona a ndzi ta va ndzi va voni ka ha ri le kule ndzi kota ku cinca ndlela ndzi famba hi ndlela leyi nga basa nakona ku kota ku tiva ku ri i va mani lava nga ni ba ndzi ta kota i ku va khomisa.

E-e, a ndzi se xava thikithi ra bazi ka inthanete xivangelo xo ndzi nga si na xava thikithi hikwalaho ka ku ndzi tirhisa mathekisi hi xitalo xa kona loko ndzi ya ekaya kumbe loko ndzi famba ndzi ya endhawini naswona mathekisi ma kota ku hatla ma ndzi fikisa laha ndzi yaka kona ku tlula ka bazi.

U fanele ku khoma pasi ra wena ri laveka ku ve ni va kota ku swi tiva ku ri hi wena a wu tirhisi mavito ya munhu un'wana u fanele ku khoma pasi kumbe passport-o eka matiko man'wana swi lava u khome papila ro kombisa mpfumelelo leri vitaniwaka Visa ku ri u kota u kuma mpfumelelo wa ku ve ni u nghena ka tiko relero ka matiko man'wana u fanele ku ve ni u khoma papila leri kombisaka swa ku u ta tlhela u kota eku vuya a wu yi eku tshameni kumbe a wu yi ku tirheni ka mikarhi yin'wani u fanele ku khoma mapapila ya ku kombisa ku ri u tlhavile ka swilo swo fana na vo mosquito.

I rimbewu xo sungula i rimbewu rihi leri ri talaka ku khandziya xihahampfhuka i rimbewu rihi leri talaka ku ve ni ri phuza swo phuza swa ku fana na byalwa ngopfu laha ndzeni ka xihahampfhuka i rimbewu rihi leri ri talaka ku lwisa loko ri vona nga ri xihahampfhuka xi teka nkarhi wo leha ku fika laha ku yiwaka kona naswona va lwisa hikwalaho ka yini kumbe i yini ntlhontlho wa vona lowu wo va endlaka ku ri va lwisa vatirhi hikwalaho ka ku veni xihahampfhuka xi teka nkarhi ku fika.

Ndzi rhandza ku mi xeweta no mi tivisa ku ri a ndzi nge koti ku hatla ndzi fika eka nhlangano lowu hi nga na wona hi xihatla hikwalaho ka ku ndzi le ka ntlimbano lani ni nga kona ene swi tikomba swi ta teka nkarhi ku ntlimbano lowu wu hangalaka ndzi kombela mi ndzi khomela hi nga lehisa nyana nkarhi ndzi kombela mi ndzi khomela no lehisa nyana nkarhi i ku fika ndzi ta fika eka nhlangano kambe swi nga endla ndzi va ndzi fika kwalaho ndzhaku ka vo ka thirty wa timinete.

Mali leyi hakeriwaka lomu tigedeni yi va yi lava ku tirhisiwa ku lunghisa mapatu na ku hakela vatirhi va mfumo na ku ti na ku lunghisa maroboto lomu tindleleni mali leyiwani yi hakeleliwa leswaku loko mapatu ma onhakile wa kota ku ma lunghisa hi xihatla.

Ku hunguta ka mimovha lomu magondzweni i ku ve ni vanhu vo tala va tirhisa timovha to fana na mathekisi kumbe tibazi kumbe ku tirhisiwa xitimela leswi swi ta endla ku ri lomu tindleleni ku va ku nga tali timovha ene swi ta pumba na mhaka ya tinghozi hikuva vanhu van'wana a va swi koti ku famba kahle lomu magondzweni va endla ku ri vanhu van'wani va hlangana na tinghozi hi ku ve ni vona va nga swi koti ku chayela hi ndlela leyinene.

Vupfhumba byi na nkoka hikwalaho ka ku loko vanhu va le handle va vhakile va ya ka tindhawu to hambanahambana leti kokaka rinoko laha Afrika-Dzonga ku na ntsengo wo karhi lowu va wu hakelaka ntsengo lowuwani va wu hakelaka swi kota ku ve ni vanhu va kuma muholo nakona hala tlhelo swi kota ku vanhu va kota ku thoriwa ku ve ni va famba va komba vapfhumba lavawani tindhawini to hambanahambana loko vapfhumba va tile swi tlakusa na ikhonomi hikwalaho ka mali leyi va taka na yona va ta yi tirhisa laha tikweni.

Mfumo wu fanele ku pimisa eka munhu ku ri munhu wun'we a nga fanelanga ku va a ri na mathekisi yo hundza ntlhanu lawa ma nghenaka egondzweni hikuva swi endla leswaku van'wani lava nga na mathekisi yan'we va nga koti ku fikelela ku kuma vanhu ku tlula loyi a nga na mathekisi ya ntlhanu naswona va fanele ku ve ni va nyikana nkarhi loko va ri karhi va teka vanhu va va yisa etindhawini ta vona.

Loko u famba edorobeni u fanele u tihlayisa hi tindlela leti landzelaka nhundzu ya wena ya nkoka yo fana na selufoni mali xipachi u fanele ku swi veka eka ndhawu leyi swi nga ta ka swi nga koki rinoko eka vanhu lava vo yiva naswona a wu fanelanga ku vutisa munhu mun'wana na mun'wana loyi u hlanganaka na yena edorobeni u fanele ku vutisa va mancinghelani kumbe ku nghena exitolo u vutisa vaxavisi hi vona va nga ta ku nyika ndlela ya kahle ku ri u fanele u famba njhani kumbe u fanele ku endlisa yini loko ku ri na swilo leswi u kalaka u nga swi twisiseki loko u ri le dorobeni.

Ku tlakuka ka tihakelo swa va vavisa hikuva loko u kuma ku ri ntlakuko wa wa ku hakela ka bazi tlakuka exikarhi ka nyanga vanhu va va va veke mali yo ringanela leyi a va pulani ku va ta yi tirhisa eka nyangha yeleyo kambe loko ku va ku ri na ntlakuko wa mali eka tibazi swi vula leswaku va fanele ku tlhela va vuyela endzhaku va ya lava mali leyi nga ta pfala leyi nga ta pfala mali leyi va faneleke ku ve ni va yi tirhisa ebazini kumbe a va nga yi a va nga yi budget-elanga. Leswi swi endla swa ku vanhu vo tala va nga ha koti ku fikelela ku yi tirhisa nyanga yi za yi ya hela na vanhu lava tirhisaka penceni.

Swi nga ndzi khumba hi ndlela leyikulu hikuva swi ta vula swa ku loko swi hlaya ku ri loko hi ya edorobeni a hi ya hi ri vanharhu kumbe a hi ya hi hlayile swi ta ya ku eka nkarhi wa sweswi swi ta lava se hi hi nga ha fambi hinkwenu ku famba vanhu vambirhi kumbe munhu wun'we hikuva mali leyiwani hi va hi vekile ku ri hi ta yi tirhisa yi va yi yi hlaseriwile se loko mali yi tshuka yi yi tlakuka yi ya henhla hi xitshuketana swi hlamusela swa ku se swi ta lava se hi pumba kun'wana hi kota ku tatisa ka mali ya bazi hi ta kota ku famba hi yona hikuva loko hi nga tatisa swi vula ku ri hi nge koti ku fikelela edoroba swi ta lava se hi famba hi milenge.

Swivangelo leswi swi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka i ntsengo wa petirolo. Loko laha va endlaka tipetirolo koho va tatisa mali yo xava petrol swi endla na leswaku lomu tindhawini laha hi xavaka kona na hina ntsengo wa na hina ntsengo wo xava petrol na wona wu tlakuka wu ya ehenhla. Loko ku tlakuka petrol swi vula leswaku na hina mali leyi hi faneleke ku yi hakela na yona yi fanele ku ve ni yi tlakuka yi ya ehenhla na vona vini va tibazi va ta kota ku kuma mali yo ringanela ku ve ni va kota ku xava etipetirolo laha ti endliwaka kona hi yo mhaka swi mali ya mabazi yi tlakuka.

Eka tibazi hi xitalo vadyuhari va vamile ku kuma va vamile ku ve ni loko va hakela va nga hakeli mali ya vona hinkwawo hikuva vo tala va vona a va na a va tirhi ene a va na ndhawu leyi va nga ta kuma mali yo hakela bazi kona. Se swi endla leswaku va pumba mali ya vona leyi va faneleke ku yi hakela kambe loko swi ta eka thekisi a va a va a va va pumbeli mali leyi va faneleke va hakelaka yona va fa va fanele va hakela mali yi helerile a va na swona leswo va ta va pumbela mali ya vona. Ka ti-taxi va hakela mali yi helerile mara ka tibazi va va pfumelela ku ve ni va hunguta mali ya vona.

Ina, a ndzi ta n'wi pfuna hikuva loko a ya emathekisini i ta fika a hakela mali ya le henhla ene swi nga ha endla a a tlhela a nga kumi vuhlayiseki lebyinene bya kahle ku tlula loko a tirhisa ebazi nakona mali leyi a yi hakelaka ebazini i mali leyitsongo ku tlula mali leyi a nga ta ya a ya yi hakela ethekisini ene i swilo swa nkoka ku ri loko u vona vanhu lavakulu va xaniseka u va pfuna hikuva a vo tiendlisa i vadyuhari lebyi va nga le ka byona so swa fanela ku loko u vona munhu lonkulu u n'wi pfuna.

Vuhunguto bya vu ka vadyuhari swi ta va pfuna leswaku loko va ya emudendeni va nga hakeli mali leyinyingi va kota ku sala na mali loko va ya mudendeni kumbe loko va ya e emavhengeleni va nga hakeli mali leyinyingi loko va tirhisa tibazi nakona va tlhela ku kota ku ve ni va sala na mali yo hlayanyana leyi nga kotaka ku va pfuna ku ri va tatisa ku xava swo dya no xava swilo swo va nakekela kumbe ku ve ni va kota ku kuma munhu loyi a nga va hlayisaka.

Xivangelo lexi xi vangaka ku ku va na ku kokela endzhaku ka ku famba ka swihahampfhuka hi loko maxelo ma va ma nga ri kahle kumbe loko va vona ku ri ku na swihahampfhuka swin'wana leswi swi nga le ku fambeni naswona kumbe loko ku ri na swihahampfhuka swin'wana leswi nga le ku fambeni swa ku loko swo hlangana swi nga tshika swi vange nghozi naswona swa endla ku ku na ku kokela ndzhaku.

Ina, hikuva na wona ntsengo wo xava petiroli wa tlakuka wu ya ehenhle se loko ko va ku nga ri na ku tlakuka ka ka ntsengo lembe na lembe swi ta endla ku mufambisi wa bazi kumbe munhu loyi a onaka bazi a va a nga ri na mbuyelo wo karhi ka mali ya yena leswi swi ta vula ku vatirhi lava va tirhaka eka bazi ya yena va nge kumi mali yo tatisa ka muholo wa vona va ta tshama va kuma muholo wun'we se swi fanerile ku ri mali ya bazi yi tlakusiwa mara naswona a swo boha ngopfu ku loko va tlakusa va tlakusa hi hi ntsengo wa le henhla va nga ha tsakusa hi ntsengo wa le hansi nyana.

Naswona ku ve ni ku tirha vana a hi nkingha leswi swi va dyondzisa ku va va ri na ku rhalarhala loko va famba etindleleni nakona va swi kota ku tirhisana ni tintangha ta vona va mara naswona ku na nghozi leyi nga tshukaka yi endleka hikuva va nga sukela ku ve ni va nakekela vana lavan'wana kumbe a nga rivala ku i le ntirhweni na yena a tikuma a ri le gondzweni ra ndlele a chayisiwa hi movha kumbe ku ve ni a lawula vanghana va yena lavan'wana swi n'wi tsandza so ndzi nga ku ku nga fanela ku ve ni ku thoriwa vanhu lavakulu leswaku va kota ku fambisa vanhu va hundza vana va kota ku hundza endleleni.

Ndzi nga fonela vanhu lava ndzi tshamaka na vona ndzi va kombela leswaku va ta va ta ni landza hi ta ya maphoyiseni hi ya vika nandzu lowuwani.

Ndzi nga endla sure ku loko ndzi famba epatwini ndzi langusane na sayiti leri timovha ndzi nga ta tivona kumbe loko swiritano ndzi famba hi xindlelana esayitini lani ku vekeliweke ku vanhu va fanele va famba hi kona loko va famba epatwini.

Ntsengo wa tona a wu fani Intercape ntsengo wa yona wu le henhle ngopfu ku tlula Buscor na My Boet Intercape ntsengo wa yona wu le henhla ku landzela Buscor I mean ku landzela My Boet ku hetelela Buscor loko ndzo va ndzi ya eGauteng ndzi nga languta ku famba hi Intercape hikuva bazi leyiwani matshamelo ya kona ma kahle switulu swa kona swi kahle a mi tshami mi manyanana ku fana na le tin'wana ta ta Buscor na My Boet ene loko u tshamile endzeni ka intercape wa khululeka yi kahle mani.

Lexi a faneleke ku xi endla i ku veni a ya edoropeni ra yehe lani a nga ta khandziyisa koho en'wana a fika a n'wi xavela ethikithi ra yena ra bazi loko a hetile ku n'wi xavela thikithi ra yena ra bazi a n'wi nyika a ri khoma hi leri a nga ta ri tirhisa loko a famba mali leyin'wani a nga ta yi khoma ku ta va ku ri mali yo ti xavela swo dya la ndleleni a nga n'wi khomisa mali yo ringana vo two hundred rand se yena a heta ku veni a n'wi xavela swa mazimba na maswiti edoropeni se a n'wi khandziyisa bazi swakudya naswona a nga n'wi xavela ka doropa leri a nga ta khandziya ka rona swa ku a nga vi a ri na ku kanakana loko bazi yi fika yi yima xa yena i ku ve ni i to fika yenhla a ya ethoyilete ntsena.